Nna gantsi mo ke dulang teng bagolo ba ya ko di laeborari kgotsa di holo go lo roka, ba ba tsaya ba ba katisa ko diphakeng. Bagolo batla, di-nurse-e ba ba check-a ba tlhola di high blood tsa bone gore di tsamaya jang. Ba bafa bo di-sweets, ke tsone dilo tse dingata tse ke di bonang mo tikologong e ke dulang mo go yone ka bagodi kgotsa bagolo.

Nna go ya ka nna ke bona go le botoka thata gore bagodi ba dulisiwe ko mafelong ao a nang le tlhokomelo ka gonne bašwa ba go ne jaanong ga ba sa kgona go tlhokomela batsadi ba bone, ba tsaya tšhelete ya bone ga ba ba tlhokomele le melemo ga ba tshwan'tse banwe melemo le dipilisi ga ba kgone go dinwa ka gonne le ditleliniki le dipetlele di kgakala gore bone ba ikise. So jaanong ga ba le gaufi le tlhokomelo ya di nurse-e le di-doctor ke bona go le botoka le tšhelete ka gore tšhelete ya bone batla e ja sentle ka dilo tse di itekanetseng.

Dilo tsa pele batho ba ne ba dirisa ditlhare tsa Setswana go ikalafa. Ba ne ba sa tlhoke go ka ya ditleliniking kgotsa dipetlele, ga jaanong ga o na le bolwetsi jwa tlhogo kgotsa ba eng o tshwanela pele ke go ya tleliniking gore batle ba go tlhole.

ka ga jaanong dilo ga di sa tshwana le pele ga o na le motsofe o tshwanela ke go mo isa ko bookelong kgotsa poleke e e siametseng motho wa go tshwana le ene, bakgone ba mo tlhokomele, ba mo fe melemo le dipilisi. Bogologolo o ne o kgona go itlhokomela motsadi wa gago kgotsa mme mogolo wa gago o ituletse mo tlung.

Ka ga jaanong dilo di farologane, bogologolo batsofe ba ne ba sa tsofale ka gonne e ne ele batho ba bane ba rata go dira. Ba kgona go itirela matlo, ba ne ba kgona go jala, ba kgona go 'ira dilo tse dintsi. Ka ga jaanong batsofe ga ba kgone go 'ira dilo tseo ga ngata ke go ne go 'irang gore ba lwale. Ga ba batle go ikatisa, bagolo ba bogologolo ba ne ba ikatisa ka go 'ira dilo tseo. Ba ga jaanong ga ba batle go dira sepe, ba dula fela malwetse a ba tsena ka ntlheng ya gore ga ba ikatise.

Nna dilo tse ke di bonang mo tikologong ya ka ba fana ka maungo le merogo go batsofe, ba bafa dipilisi nako dingwe di nurse-e di kgona go ba bitsa ko park-eng go lo ba check-a gore a ba itekanetse. Nako tse dingwe ba na le go ba tsenya mo di-bus-eng ba ba isa di-stadium-a kgotsa di-museum.

Go na le mafelo a e leng gore o kgona go isa motsofe ko go o ne mme mafelo a mangwe a patela ke sa itse go na le a mangwe a mahala. O isa motsofe o le ngwana kgotsa o le setlogolwana o tshwan'tse o patelele motsofe o mo isitseng teng, ba batla le grant-a ya gage kapo card ya gage e a golang ka yone gore ba kgone ba mo thuse ka yone.

Ke bona e le botlhokwa thata gonne go na le batsofe ba bangwe ba ba sa kgoneng go ikeletsa sepe, jaanong ga ba kry-e yone tšhelete eo e tswang ko pusong e kgona go ba thusa go ba reke dijo, ba kgone go reka le diaparo, ba kgone le go tlhokomela ditlogolwana tsa bone kgotsa bana ba bone ba ba sa berekeng. E re thusa thata ga o na le motsofe mo lelapeng, go le bana le sa bereke.

E ba thusa thata hobaneng ba kgona go itirela, ba kgona go ithekela dijo, ba kgona go patela le di inšorense gore ga ba motlhang ba modimo a ba gopotseng ba kgone go fitlhega sentle.

Go kry-a tšhelete ya phenšene o tshwanetse o bo o na le dijara, dingwaga di le sixty. O tlo tlhoka go ya ko SASSA o tshwere ID ya gago le tshupo ya gore o dula kae. Ba tla kgona go eletsa phenšene mme wa gola kgwedi ya go latela.

Le ba thusa thata ka go ba kgona go reka dijo, ba kgona le go rekela motsofe kgotsa motlhokomedi wa bone o golang phenšene diaparo le ditlogolwana ka gore ga jaanong ditiro ga diyo. Jaanong ga mogolo a gola phenšene o kgona go thusa bana ba gagwe gore ba nne le dijo.

O tshwanetse gore o bo o na le dingwaga di le sixty go irela gore o kgone go gola phenšene. Ga ngata batho ba ba dirang ba retire kgotsa go tlogela mebereko ka dingwaga di le sixty ba kgone ba dule fatshe. Jaanong ke o ne dijara tse di dirilweng gore batho ba kgone go kry-a phenšene ka go ne ka gore jaanong ba bona gore ba setse ba tsofetse ba ka se kgone go dira gope. Ke nako ya gore ba ikhutse ba je phenšene, ba dule mo 'tlung le ditlogolo le ditlogolwana.

Ga ba na madi a gore ba ka ya koo ba tshwanelwa ke go patela gore ba kgone go kry-a thuso mme ga ngata go na le dipetlele kgotsa ditleliniki tsa mahala go ka ba thusa.

Bagolo ba ka se kgone go fitlhelela dipetlele ga ntsi ko matlong a ko magaeng dipetlele di kgakala go tshwana le ditleliniki. Nna ke nagana gore go tshwanetse go nne le ditekesi kgotsa dibese tse di ka kgonang go ba tsaya ko metseng go ba isa kwa dipetlele le gore ba kgone ba ba buse. Ga ntsi bagolo ba rona ba tshwere ke maoto gantsi ba bangwe ga ba bone.

Nna mo ke dulang teng ke gaufi thata le sepetlele le tleliniki ga jaanong ke bona gore bagolo ba rona ba ka se sokole go ya dipetlele le ditleliniking ba ka kgona fela go tsamaya ka maoto le gore ba ipuse.

Nna ke bona gore tshwanetse ba tsenye di-container-a gaufi le mekhukhu ba kgone go ba thusa ka go gantsi o ka fitlhela ba palama di-taxi di le pedi kgotsa di le tharo go ya dipetlele le go ya ditleliniking.

Malwetse a a ka fitlhelang kalafi ko ditleliniking ke ga o tshwere ke tlhogo kgotsa o na le di-pain-e mmeleng ba kgona go fa dipilisi kgotsa o tla check-up-ong go lo tsaya dipilisi tsa gago tsa bo di high blood-e kgotsa tsa di sukiri. Gape ga sukiri e le ko godimo ba kgona go check-a ba bone gore e tsamaya jang mme ga e le gore ga ba kgone ba kgona go neela lekwalo la gore o kgone go ya sepetlele.